Nakungenzeka bonyana kwenzeke iphutha, eenomborweni lokha imali nayithunyelwako ingene emuntwini okungasinguye, kungaba budisi khulu ukuyithola imali leyo, begodu umuntu loyo othumela imali angalahlekelwa yimali, bese kuthi loyo oyitlhogako imali agcine angakayitholi.

Imali ebhadalwako umuntu nakavula i-akhawundi, ngeyokubamba i-akhawunti ukuthi isebenze, ingavalwa yibhanga, kwazeke ukuthi i-akhawunti le. iyasebenza, begodu iyabhadela neembadelo ekumele zibhadelwe ebhangeni.

I-Cash Send, lihlelo lokuthumela imali, elingadingi bonyana umuntu abene-akhawunti ebhengeni leyo, azabe athunyelwa kiyo imali. Udinga kuphela iinomboro zakhe zomtato, ukuze akghone ukuthola imali leyo, bese kubaneenomboro ezingaba zine noma zibezihlanu ekuyiphini, leyo ekuzabe kungiyo ezokwenza kubelula ukuthi athole imali lokha nakaya emtjhinini.

Iye, ngingakghona ukuzuza noke, kuleyo tjhorensi, ngokuya ngokuthi yena umma ubhadala imali engangani, begodu ukhethe ikhava ukuthi inisebenzele njani ngamunye, ngemali engangani.

Ukusisa ngokubanezindlu ukuziqatjhise, kungaba ngenye yamabhizinisi amahle khulu, ngombana imali oyitholako ibayinengi ukudlula leyo ozabe uyisebenzisile, ukuthi uthole izindlu lezo, nanyana uzakhe. Izindlu ngokuya ngokwesikhathi umtiko wakhona uyangezeleleka, awehli. Izindlu azifani neenkoloyi nanoma ingayithenga namhlanje ngemali ephasi eminyakeni emihlanu ezako, ungayithengisa ngemali ephindaphindiweko, nje-ke kuyibhizinisi ehle khulu efakelana nemali.

Kufanele aqale, kobana izinto ezifana namanzi, negezi, kuzabe kuthengwa nguye nanyana abantu azabe baqatjhile. Aqale kobanyana ufuna ukunikeza abaqatjhi bakhe izinto ezifana ne-WiFi noma bazozithengela bona abayifunako. Aqale nokobanyana kwezokuphepha zijame njani kileyo ndawo, indawo yokujamisa iinkoloyi, amagaraji akhona na, kuphephe kangangani, izindlu zakhe lezo, zikulu kangangani. Ngizo lezo izinto efanele aziqale lokha nakazokubeka imali bonyana mele ibeyimalini.

Ukuthuthuka kwetheknoloji kuwulethile amatjhuguluko kilokho, ngombana amalanga la, kuyakghonakala ukuthi umuntu azivulele i-akhawunti ahleli ekhaya, aziphathele umaliledininakhe, bese ayengebhangeni nasele ayokuthatha ikarada lakhe, mangabe afuna ikarada, ngombana uyakghona kuthi ubenekarada elikumaliledininakho kuthi lokha nawufuna ukubhadala usebenzise lona.

Into eqakathekileko kwi-app yebhanka kufunjathwako kungaba yiphini, njengombana kungiyo evikela bonyana i-app ingangenelwa nanyana ngubani, kodwana ingene ngomnikazi we-app leyo kwaphela.

Kumuntu onomlando omuhle wokubhadala kuhle iinkolodo zakhe, begodu nomuntu okubonakalako bonyana osebujameni obuhle bokwazi ukukhipha imali ekuvumelene ngayo ngesikhathi sekupheleni kwesikolodo sakhe.

Ukubuyiselwa kwemalimboleko ngokuzeleko, kuthoma lokha umntwana sele aqedile ukufunda.

Ngingalinga ukulalela nokuzwisisa umbono womuntu ngamunye, ngamunye ngilinge begodu nokuzwisisa bonyana umuntu kuze njani bonyana afike ekubeni nombono loyo, nanyana nokucabanga okunjalo, ebese ngizame bonyana ngivele nesisombululo ngokuhlanganisa imibono yawo woke umuntu, ngizame ukuthola isisombululo, nendlela ezokuberegela woke umuntu ngaleso sikhathi leso.